Idatha uyakwazi ukuthi ena ngihambe ngiyothenga esitolo, futhi uma ngathandi ukuthi ngiye esitolo ngiyakwazi ukuthi ena ngithenge kwi-app yami yasebhenki. Yebo, ngiyacabanga ukuthi nje izona iy'ndlela engikwaziyo ukuthi ena ngingalithenga ngingayithenga ngayo idatha.

Ziningi kakhulu izindlela ezenziwayo noma eziwubugebengu ezenziwayo ukweba imininingwane yabantu ngoba kwesinye isikhathi baye bathumele umyalezo othola ukuthi mhlampe kunalokhu esikubiza ngokuthi ilinki, ukuthi uma uke wakucofa ebese kufune ukuthi ufake imininingwane yakho kanti base bayayintshontsha ngaleyo ndlela. Okunye futhi uthole ukuthi mhlawumbe umuntu uzofona azenze umuntu osebenza ebhenki nawe uyamnika imininingwane yakho ayeba ngaleyo ndlela.

Uyabona nje, Mkhize ngeke ngidlale ngawe, uma uzokwenza lento ofuna ukuyenza yokuthi uqondise umsebenzi, mina ngingathi mhlawumbe izinto ofuneka ukuthi uy'bheke uma uqondisa lo mculo ukuthi ubuke isikhathi okokuqala ukuthi lolu hlelo lomculo lodlala ngobani iskhathi ngoba awukwazi ukuthatha umculo othandwa abantu abasebasha uwufake ukuthi udlale emini. Ngoba emina abekho basezikolweni. Uma ufuna ukufaka umculo ongazuthi uthandwa abantu asebethe ukukhula kancane asebephumile kodwa kulesigaba sokuba yintsha fuze ukuthi nawe ukwazi ukuqonda ukuthi mesey'ndaweni zokuy'jabulisa, imiphi imculo abathanda ukuthi bayilalele bese uyifaka ngaleziy'khathi la wazi khona ukuthi sebeshayisile emsebenzini okuyizikhathi zantambama. Ngazuthi yizona izinto ongayibheka zonke lezo.

Mina ngiye ngibone engazuthi iy'nhlelo zokusebenza ziyasekela kakhulu ukufunda ngoba zikhona izinto ey'ningi thina ngenkathi sisafunda sisebancane esasingakwazi ukuy'thola noma ulwazi esasingakwazi ukuluthola, ngoba kwakunzima ukuthi uluthol. Kwakufuze ukuthi uzuhambe uye kumtapo wolwazi ukuze ukwazi ukuthola lezo zinto oy'dingayo, uyay'bona? Ulwazi lolu ol'dingayo, uyoze uyolufuna kumtapo wolwazi. Kanti manje ngalezi nhlelo lezi, sekulula manje bayakutshela ukuthi lolu hlelo lolu lusebenza kanjani noma ngabe i-app isebenza ngandlelani, uyangena ukwazi ukuthi ufune lolo lwazi olufunayo, uluthole futhi ulwazi oluzokusiza ey'fundweni zakho. Mina ngibona nje lusiza kakhulu.

Uma udinga ukubukela imidlalo ebukhoma, ngiyacabanga ukuthi kufuze ukuthi ukhokhele amashaneli akwazi ukuthi ena aveze imidlalo bukhoma, njengokuthi nje mhlambe uma ngabe ukhokhela le nto okuthiwa i-DSTV. Ukwazi ukuthi ukhokhele amashaneli afana no-Super Sport ekiwona akwazi ukuthi abukise, noma aveze imidlalo yakho, lokho kuthi kufuneka ukwenze, kufuneka ukhokhe.

Yabona nje le ndaba yoku-expire kwedatha lingakapheli iyawukhuba nje impela umoya wami, ngoba sekukaningi kungehlela lokhu. Kuyenzeka nje isikhathi esiningi uthenge idatha elningi inethiwekhi ivele ingabibikho noma ingasebenzi kahle. Okuholela ekuthenini ilanga lonke noma iviki lonke engabe inyanga yonke, uzame ukusebenzisa leli datha kodwa lingasebenzi ngendlela ekuyiyona ngoba inethiwekhi ayikho. Bese kuthi ngosuku lokugcina ivele inethiwekhi ibe khona kodwa okwesikhashana ligcine idatha lakho seliya-expire ungalisebenzisile. Iyacasula nje leyo nto leyo, ngoba kusho ukuthi imali engiyithenge ngalo idatha isiyacwila ngingalisebenzisanga kwalelo datha.

Okokuqala engakwenza ukuthi ngiqale ngibuke izindawo lezi ezinesimo sezulu, mhlawumbe esithe ukuhluka izinto ezifana nje nezikhukhula ezilindelekile, amazinga okushisa aphezulu kakhulu izinto ey'kanjalo, ukuze mengiqala nginikezana ngolwazi lokuthi isimo sezulu sobe sinje. Ngiqala ngalezoy'ndawo ezibekiwe okuthiwa zinesimo esingase singabi sihle kakhulu bese mengiqedile lapho bese ngiya kulezindawo ezinesimo sezulu esijwayelekile. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela engaba lula ukuthi ngifingqe le nkulumo, kodwa futhi ngidlulise umyalezo obalulekile ngesimo sezulu.

Mkhulu, yabona lento esiyibiza nge-telemedicine, iyenza impilo ibe lula ngoba kukhona izinto ongakwazi ukuthi izimo mhlawumbe zikuficayo okuwukuthi uthole ukuthi uyadinga ukubonana nodokotela noma nomelaphi nje thizeni, kodwa ngenxa yesimo sokuthi mhlawumbe isimo somnotho asivumi, noma izinto zokuhamba ukusuka la njengoba usemakhaya uye edolobheni azikho. Ingena lapho-ke i-telemedicine ukuthi uyakwazi ukuxoxa nodokotela ngeselula yakho, akutshele ukuthi inkinga ngoba uthi uzwa kubuhlungu lana, uzwe inkinga ikhona lana, nansi imithi okumele ungabe uyayithola noma nansi imithi okumele uyithathe ngoba nasi isifiso isikuphethe, uyayibona? Iyalekelela kakhulu leyonto leyo ekuthenini ungalokhu uhlushwa iy'nto zokuhamba ukuthi uyobona udokotela.

Kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi mengithenga into esitolo mesengifika nayo endlini ayisasebenzi ngoba imali yami le engizisebenzile, kusho ukuthi kuxhashazwa mina. Okwenza ukuthi ngingabe ngisazi noma mhlampe kwenzeke ngephutha lokhu noma inhloso noma into evamile vele ukuthi yenzeke ukuthi umuntu athenge into mesefika endlini ayisasebenzi, kuyathukuthelisa ngempela lokho. Ngiyafisa engazuthi ningasukumela phezulu impela nithathe iy'nyathelo nilungise le ndaba le, ngoba cha, iyang'thukuthelisa ngihlulwa nawukuthi ngingenzani ngoba kukhona umuntu ongathenga into esitolo ey'thengele ukuthi ayisebenzi. Ngiyacela niyilungise le ndaba.